Yebo, amabhange kufanele adalule imithelela yezimiso zokushaja i-overdraft. Lokhu kubalulekile ngoba kwenza amakhasimende azi izindleko zangempela. Agweme ukusebenzisa i-overdraft ngendlela engaphephile, futhi kugwema ukuthembela ngokweqile esikweleteni nsuku zonke. Ukuveza le mithetho kusiza ekuthatheni izinqumo ezihlakaniphile kwezezimali futhi kuvikela abathengi ekujikeni ekubambenaneni kwezikweletu.

Ikhetha inkundla yemali yeselula ngokuya ngalezi zici, iy'nkokhelo eziphansi, ukuphepha nokuthembeka, ukusetshenziswa okulula, ukuvuma kabanzi emakethe. Lezi zici zenza kube lula, kuphephile, futhi kubize kancane ukuyisebenzisa.

Izinsiza zokubolekwa kwemali yomuntu ziqu zingaba usizo lwesikhashana uma zisetshenziswa ngokuhlakanipha. Njengezimo eziphuthumayo, kodwa uma kuthembelwa kuzo njalo kungaholela ezikweletini ezingalawuleki. Kufanele kube isixazululo sesikhashana hhayi indlela ejwayelekile yokuphatha imali. Ukuphatha kahle isabelo mali kuhlala kuyindlela engcono.

Umehluko omkhulu i-overdraft inikeza ukufinyelela kwemali esheshayo kwi-akhawunti yakho yokuhlola ngokuvamile ngenani elincane, kanti isikweletu sivamile sinikezwa imali enkulu, eneshejuli yokukhokha ecacile. Lokhu kuhluka kungathinta isinqumo somuntu. I-overdraft ilungele izindleko eziphuthumayo zesikhashana, kanti isikwelotu zivamile sifanele izidingo ezinkulu nezihlelelekile.

Usesimweni esinzima semali. Inkokhiso yonyaka ingase ibonakale iwumthwalo ongadingekile. Ikakhulukazi uma inzuzo ezihambisana nayo zingabonakali ngokushesha, kodwa uma le nkokhiso ivulela ukufinyelela ezaphulelweni ezinkulu noma izinsiza ezongayo. Esikhathini eside ingaba ukutshala okuhlakaniphile. Konke kuncike ekutheni lokho okukhokhayo kuhambisana kanjani nenani elikutholayo.

Uma uhlelo lomngcwabo lunqaba ukukhokha, ngabe ngiqala ukufuna isizathu sokwenqatshwa. Ngiqoqe amadokhumenti adingekayo bese ngifaka isikhalazo enkampanini. Ngabe futhi ngicela usizo kozakwethu, omakhelwane noma izinhlangano zomphakathi, futhi ngisebenzise noma yiluphi usizo lukahulumeni olukhona. Kwezinye izimo ngabe ngicela ukubolekwa imali yesikhashana ukuze siqhubeke nomngcwabo ngendlela efanele.

Ukuqanjwa kwemali ekhokhwayo esekelwe kubuhlakani bokwenziwa kungathuthukisa izinqumo zezimali ngokukunikeza izixazululo ezenziwe ngokwezidingo zakho. Okwenza kube lula ukuphatha imali, kodwa futhi kungaba nzima uma udinga ukuqonda indlela ama-algorithm asebenza ngayo, noma uma isinqumo somushini singahambisani nezimo zakho zomuntu siqu. Ukuthembela okuqini kungase kwehlise ukuzimela kwezezimali.